Ukucabangela umshwalense wempilo kuyinto ebalulekile futhi ebonisa uthando. Ukunakekela kanye nesibopho emndenini, umuzwa uhlanganisa ekuthakazeleni ngenhlakalala yabathandekayo uma kwenzeka izinto ezingalungile noma ngiba nengozi ngokuhamba kwesikhathi. Umshwalense uyakhona ukungivikelela kwezemali, ukuthola ukwelashwa ngesikhathi. Uyangisiza kakhulu, unciphisa nengcindezi emundenini wami ukuthi noma kungathiwa ngiyahamba bayazi ukuthi babanayo into abasala nayo.

Ingqondo iba nokuthula kakhulu uma ngazi kahle ukuthi umndeni wami uvikelekile ngomshwalense enginawo ngezempilo. Lokho kunginika ukuthula ngoba ngisho kungathiwa yini eyenzakalayo kumina ngiyazi ukuthi umndeni wami uzoqhubeka uphile umshwalense . Ngisho sekungenzekani, ngiba nokuthula empilweni.

Uma unqume ukuthi uzosebenzisa yiphi inkundla yemali yeselula, ubheka izinto eziningi kabi. Kungaba ukuphepha, okubalulekile kuwe, ukusebenziseka kalula, ukuhambisana namanye amabhenki noma izinsizi noma u-check-e isivinini sokudlulisa, ebese-ke wena uthatha isinqumo sokuthi ikuphi okubona kangcono.

Ngingazizwa ngiqonda ngoba ngiyazi ukuthi imali engako bengenayo. Lokho kwenze ukuthi ngicele isicelo se-overdraft, kodwa bese ngenza isiqiniseko sokuthi ngisheshe ngiyayikhokha le mali le engiyicelile ingaze idlulele phezulu.

Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ingasiza kanjani i-medical aid. Ufundisise ukuthi iyiphi i-medical aid engakusiza kakhulu uwazi onke ngokuhlukana kwawo. Kubalulekile ukuthi wonke umuntu osebenzayo egcine ebe nayo, nongasebenzi efake owangakubo ngoba ukugula kuhlasele kakhulu. Kumele sazi sonke ukuthi kubaluleke kangakanani futhi siwazi siwaqondisise. Bese umuntu akhethe akabona ngazukuthi iyona ezosebenza kangcono kuyena nomndeni wakhe.

Le ndlela entsha manje iyangijabulisa khulu ngizizwa ngijabule kakhulu. Iyenza izinto zibe lula noma ngabe ubambeke kangakanani, kodwa uma ufuna ukufaka imali ekhaya, usuyakhona manje ukuyifaka ngaphandle kokuthi wena uyikhiphe uyihambise kubona. Usuvele nje uqhafaze iselula yakho, uyithumele. Leyo nto yenza ukuthi impilo ibe lula kakhulu, kakhulukazi uma uwumuntu omatasa, yenza impilo iyenzeke and iyashesha.

Uma uzobuka ngomqondo wamabhange kuyabasiza bona kakhulu ngokwebhizinisi ngoba abantu bayaboleka mase bona bethola inzalo, koda uma uzobuka ngomqondo womuntu okuwuyena owenza le nto, ubona kuwumqondo ongaphusile ngoba le nto ingagcina isikufaka ezikweletini uma ungasakwazi ukukhokha ngesikhathi. Akuwona umqondo lo ophusile ngokwami, kungcono ingenzeki kunokuthi uzifake ezinkingeni. Uma ungenayo imali kumane, umane uvumele isimo, ungaze uhambe .

Ngingazama enye indlela ehlukile. Le ndlela ehlukile kungaba ukuthi ngiyaphathisa noma ngabe yini le ekade ngizomunika yona, ngabe imali eyisamba esithile noma ngabe yini. Leyo ndlela leyo indlela eyayisetshenziswa kudala futhi iyona yayilula.

Uma sengenza ucwaningo lwami ngomshwalensi engufakile, ngifaka umndeni wami. Ngingabuza ukuthi uma sengifuna ukukhipha imali kungangithatha isikhathi esingakanani uma ilunga lami lomndeni noma umngani ebengimufakile kumshwalensi esesishiyile emhlabeni. Ngingabuza futhi ukuthi uma sengizoza ngizothatha imali le ekumele benginike yona, ngiyenza kanjani yonke leyo nto. Ngabe ibona abangilethelayo noma imina engizoyilanda? Ngabe yiziphi ezinye izinto abangenzela zona kulo imshwalense wabo uma sekumele ngiyisebenzise ngenxa yokuthi sekushone isihlobo sami, umndeni, noma umngani ebekade ngimufakile ukuze ngazi ukuthi uwona umshwalense wangampela yini lo engiwufunayo uma sengenze ucwaningo.